Zwi a thusa nga maanḓesa dzi puḽatifomo hedzo ngauri dzi a u sumbedza zwithu zwo fhambananaho zwine wa zwifunesa na u ṱangana na vharengi, kanzhisa zwi a khwinifhadza na vhubindudzi vhune iwe wavha u kho ita hone.

Ngauri u dzula zwiṱaraṱani zwi itisa uri vhana vha ḓi wane vha kha zwiṅwe zwithu zwine vhabebi a vha zwi takaleli sa u daha mafola, sa u ḓi wana vha tshi khou nwa zwikambi, so u ḓi wana vhaswa kana vhana vha kho ita zwa mitambo zwi a vha tsireledza kha dzi khaedu nnzhi dzine ara vho dzula zwiṱaraṱani vha nga ṱangana nazwo.

Zwine zwikolo kana vhabebi kana zwitshavha zwi nga ita u lwisa na hayo mafhungo, ndi u ita uri hu wanale fhethu kana hune hanefho tshi tshavhani hu wanele mudavhi u ne wa ḓo tou pfhi hafha ndi ha vhathu vhaswa vhane vha ḓo tamba hone mitambo yavho, na zwikoloni vha tea u ita uri hu vhe na mitambo yo fhambananaho, vha ḓi wane vhaswa vha tshi khou dzhenelela kha heneyo mitambo.

Hai a thi vhoni zwi endedzi zwa khwiṋe zwi tshi nga thusa uri vhaswa vha dzhenelele kha mitambo, nga uri zwi endedzi a zwi yelani na kha fhungo ḽa mitambo. Zwine zwi nga thusa uri vhaswa vha ḓi wane vha tshi kha mitambo kana vha kho dzhenelela, ndi u khwinifhadza fhethu kana midavhi hune vha hune vhaswa vha nga tambela yone ha ḓi engedzedzwa na zwithu zwo fhambananaho zwine vhaswa vha nga zwi shumisa musi vha tshi kho ṱoḓa u tamba heyo mitambo.

Ndi nga pembela nga maanḓa, ndi nga ḓi wana ndo vhidza na dzi khonani dzanga dzi ne dza sapota yeyo thimu ine na nṋe nda sapota yone, ra ḓi wana ri tshi khou pembela nga u tshina.

Zwo kwama tshenzhelo yanga nga uri nga tshifhinga tshe nda vha ndi kho tea u u vha ndi khou guda, a thi nga kona ngo uri ndo vha ndo hadzima zwi shumiswa zwa mitambo kha vhaṅwe nae ha na zwi shumiswa, zwa ita uri nga hetsho tshifhinga ndi vhe ndi si khou guda.

Nga murahu kha henetsho tshifhaṱo u nga wana tshi tshi vho laṱedzwa tshi si tshe na vha ṱhogomeli kana wa ḓi wana tshi tshi kho ṱhogomeliwa vha tshi kho ḓi tendela na vhatambi vha fhano mahayani vha tshi tshi shumisa. Tshi a thusa u khwinisa vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha kha vhathu vhane vha ṱalela dzi bola dzine dza ngavha dzi dza mahayani hani fhedzi ara vho ḓi tendelwa uri mitambo ya fhano hayani i tambiwe hanefho zwi stadium.

Nḓila ya khwine ya u kuvhanganya masheleni ya u thoma ndi u isa kha vhahulwane vha mitambo uri vhahulwane vha mitambo vha kone u fhirisa dzela kha vhathu vhane vha nga vha hu vhahulwane hanefho tshitshavhani kana vhuponi hune ndabva hone, ra kona uvha na bammbiri ḽine muṅwe na muṅwe a ḓo u ṅwala madzina a we na masheleni ene muṋe a kono u bvisa, muṅwe na muṅwe a tea u bvisa masheleni ane a ḓo kona one.

Zwi leme zwinzhi zwine vhaswa vha nga zwi wana zwine zwi ngavha zwi zwihulwane kana zwa ḓa zwi vhuleme, ndi zwa uri vha vha nga wana vhathu vha tshi kho vha nyadza, kana vha sa kholwi uri kha zwine vha khou humbela khazwo masheleni vha nga zwi bveledza na. Vha nga zwi kunda hezwi zwithu nga u sumbedza vhukoni havho kha vhathu vha ne vha khou vha humbela tsha tshelede.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa u bindudza kha mbekanyamishumo dza mitambo ya vhaswa, ngori vhaswa vhanzhi ndi vhone vhane vha vha na vhukoni vhuhulwane ende vhanga vhu sumbedza vha wana vha tshi khou bvelela vhatshi kho yo tambela na kha miṅwe mitambo ya mashango davha, ndi zwa maanḓa uri vha hulwane kana muvhuso wa zwa mitambo u sedze vhaswa vhane vha kona mitambo yo fhambananaho vha bindudze khavho.

Ee ndi vhona u nga vhagudisi vho gudisa mitambo vho eḓana nga uri hu na vha gudi vhanzhi vhane vha gudisa mitambo yoṱhe yo fhambananaho, kha yeyo mitambo hu na mugudi muṅwe na muṅwe.

Zwi sumbedza uri, vhaswa vha ya kona u ranga phanda kana u ḓi imelela, ende zwi sumbedza na vhaṅwe vha ḓaho uri ri tshi ita zwa mitambo ri tea u vha na mu rangaphanḓa, ri tea u ita zwithu nga nḓila ya vhudele na u ḓi dzhiela vhufhinduleli, no u tikedza vhane vha tamba mitambo yeyo.

Zwine vha nga ita ndi u ita uri tshikoloni hanefho hu vhe na mitambo yoṱhe ine vhaswa kana ine vhana vha tshikolo vha i takalela ende ine muvhuso wa zwa mitambo wa tendelana nazwo.

Ee ndi zwa ndeme u gudisa vhana vhaṱuku nga maanḓesa vhane vha vha kha mirero yeyo ya gireidi four, nga uri zwi khwinifhadza na na vho vhone vhaṋe na u kona u ḓivha uri ndi zwifhio zwine vha zwi takalela.

Hai a thi vhoni yo lugela muvhili wa muthu nga uri huna zwine zwi nga khakhisa kha muvhili wa muthu kana u dzulesa wo dzulela yeyo mitambo ya inthanethe tshifhinga tshilapfu zwa ita uri na miṱoḓo yau i sa vhe nga nḓila yone.

Ndi mitambo i nonga play station, ndi yone ine nda vhona vhathu vha tshi tambese yone ine vha i funa no i funa.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho tamba dzi vidio game, a thi ngo tovha tshenzhemo ye ndavha nayo ndi ya uri ndo vha ndi sa tu ḓivhesesa nga ha dzi khontroḽa dza heneyo game.

Tshenzhemo yanga musi zwi tshi ḓa kha u tamba dzi vidio geimi ndi a uri, a thi to ḓivha zwo uri ndi to yo puṱedza gai na gai sa izwi hu hone ndi tshi ko to guda.

Hu yiwa fhethu ho fhambananaho huṅwe ndi kha fifa, vhaṅwe ndi kha play station, vhaṅwe ndi kha x box.

Ndi vhona unga mitambo i ne ndi nga ṱuṱuwedza vhathu uri vha tambe, ndi mitambo i nonga bola sa izwi hu zwithu zwine vhathu vhanzhi vha a kona u zwi ṱalela na musi vha mahayani.

Musi nditshi kho tamba geimi kha inthanethe ndi vha ndi khou shumisa theḽevishini, nda dovha nda shumisa na khontroḽa ya hone na play station ine yavha i kho ita uri zwine ndi kho tamba zwone zwi vhonetshele kha theḽevishini.

Hayi a zwi ngo fanela nga uri zwi na masiandaitwa ane a si a vhuḓi ane kha tshifhinga tshi lapfu a ḓo mu itela uri na maṱo awe a si tsha vhona zwavhuḓi na muvhili u wa neta.

Tshifhinga tshe nda ḓi wana ndi kho tamba dzi geimi dza kha inthane dza kha inthanethe zwi tshi khou takadza, ndi musi ro vha ndo ṱangana na vha zwala vhanga na dzi khaladzi na vha rathu, he ravha ri hanefho ri tshi khou tamba dzi inthanehte kha game dza muṱa ri tshi khou ṱaṱisana.

Mitambo ine vhana vha vhuponi hanga ine vha tamba yone ndi ḓivha mitambo yeyi yo u tamba bola na u tamba dzi khadi na u tamba dzi ndode, a hu navho dzi nyimbo dzine vha dzi nyimba dzine vho ndo no dzipfa vho vha tshi khou dzi imba.

Mitambo ye nda i tamba musi ndi tshi khou aluwa ndi khadi, ndi ndode ndi uḽu, ndi u tamba nga zwi dina, ndi u tamba tshi dzumbamo.

Ndi mitambo i nonga muravharavha ndi yone mitambo ine nda vhona unga yo fhiriselwa kha mirafho miṱuku na mitambo ya zwi zwa sialala zwezwi zwo no nga zwi gombela. ndi yone mitambo ine nda vhona unga i khou fhiriselwa na kha vhana vhaṱuku kana mirafho mituku.

Ndi mutambo une wa tambiwa ho gwiwa mu madindi ha posiwa matombo, hu gwa madindi o vhalala ha o vhalele oweleaho, na muṅwe na muṅwe ane a kho tamba u vha ana tshi danga tshawe a u swikela u tshiḓa dza tshi dindi tshetsho.

Maitele ane a fanela u tevhedzwa musi muthu a tshi ḓi lugisela u tamba mutogwa ndi uri u tea u vha a na matombo o vhaleaho o linganaho na uri zwi gwada zwawe kana zwi dindi zwawe zwi tea u vha zwo dzula nga nḓila yo fanelaho.

Milayo ine nda i ḓivha musi ndi tshi tamba ndode kana ine ya shumiswa musi hu tshi khou tambiwa ndode, ndi uri a u tei u bvisa dzi ndode dzi mbili arali u tshi kho tamba tshithihi u vha wo luza ende u tea u dzi humisela dzoṱhe ndangani yo taliwaho, ende zwiṅwe zwine nda zwiḓivha ndi zwa uri gaṱe ara ḽa wa na iwe u vha u si tsha tamba hu vha hu kho tea u tamba muṅwe.

Zwiṱori zwe nda vhuya nda ṱalutshedziwa musi ndi tshi khou aluwa, ndi zwiṱori zwo fhambananaho zwiṅwe ndi zwavho sankambe, zwiṅwe ndi nga nḓila ye vha aluwa ngayo na nga nḓila ye vha vha tshi tamba ngayo.

A huna luimbo lune nda lu humbula zwavhuḓi lwa zwi date.

Masiandaitwa a ne a nga vha hone ndi a uri muvhili wa muthu u ḓo neta na maṱo a muthu a ḓo neta lune a ḓo swika uri muthu u dzula a na a tshi khou pfha vhuṱungu nga mannḓesa na kha muvhili wawe ngauri uvha o dzulela dzi geimi kana mitambo ya kha founu kana ya dzi kha theḽevishini tshifhinga tshilapfhu.

Puḽatimo puḽatifomo dzine ra dzi shumisa musi ri tshi khou tamba mitambo online ndi dzi puḽatifomo dzo nonga E-gaiming, ndi dzi puḽatifomo dzo nonga Playstation, ndi dzi puḽatifomo dzo fhambananesaho. Dzine nda dzi ḓivha ndi dzedzo.

Ahuna mbuyelo ine nda i wana ndi vha ndi kho to ḓi to tambela vho u to ḓo u ḓi takadza kanzhisa ndi mitambo i nonga bola na mitambo ya dzi goloi, ndi yone mitambo ine nda tamba yone.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi khou fhaṱa vhukonani na zwino ndi tshi khou amba so ndi khou ḓivha khonani na honoyo muthu. Ri a ḓi ita ri ri tshi dalelana ka ende u vha a tshi kho dzula mashangoni a fha a not a fhano ngeno Afrika Tshipembe.

Ine nda i funesa ndi musi ri tshi khou tamba ri thimu, ri tshi kho u vha against dziṅwe dzi thimu kanzhisa heyo geimi i vha i geimi ya ya ya zwezwi ya dzi goloi no u thuntshana.

Masiandaitwa ane anga itea kha laptop ndi ya uri laptop i nga vha i khou lemelwa ya wana yo no vha na dzi vairasi lune ya thoma uri hezwi ri tshi i shumisa ya vha slow ya sa tsha tsha kona u shumisea nga nḓila ye ya vha i tshi shumisea ngayo.

Ee khaedu ine vha nga ṱangana na yo kanzhisa ro sedza fhano Afurika Tshipembe hune hu a sokou vha na dzi load shedding mudagasi uya soko ṱuwa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, ndi dzone dziṅwe khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo kana vha ṱangana na khaedu ya musi netiweke ine vha khou shumisa yone ya soko ṱuwa tshikhalani.

Khombo dzine dzi nga bvelela musi muthu a tshi khou tamba mitambo online ndi ya uri a nga amba na vhathu vhane ha vhaḓivhi ende khamusi vha puḽanela uri vha ṱangane naye hanevho vhathu ende lune zwa nga swikisa muthu honoyo a tshi vho dzhiiwa kana a vhulaiwa kana ha itea tshiṅwe tshithu tshine tshavha tsha khombo kha vhutshilo hawe.

Ndi nga ri vhathu vha ḓi dzhenise kha mitambo ine vha to tamba mahayani hanefho na vhaṅwe vhathu not mitambo ya online uri vha songo ḓiwana vha tshi khou vha dzi khomboni kana vha songo ḓi wana vha tshi khou vha kha nyimele ine heneyo mitambo i nga vha huvhadza.

Mutambo une ndi nga ri ndi nga u ndi a u tamba hanefha kha luṱingo lwanga ndi candy crush ngauri iya mborolosa ende ndi ya i funesa nga mannḓa.

Nda vhona o tande o tendeliwa ndi hanea ma tambele a u tamba na vhathu mahayani not kha dzi online ngauri ndi ene a vha na mutakalo wa wavhuḓi, ndi ene ane a to kona u khwaṱhisa na vhukonani lune zwi a kona uri na muthu na dzi mivhili yawe i nyolo i nyonyolowe.

Na nṋe a thi tou vha muthu ane nda i pfhesesa geimi ya soduku. Ndo no ḓi lingedza nga mannḓesa u i tamba ngori ndo vha ndi tshi i funesa mara ndo vha ndi sa to pfhesesa uri hu kho itea mini ende ndi zwifhio zwine ra tea u tambisa zwone.

Mutongwa u tea u tambiwa nga vhathu vhavhili ende u tea u tambiwa khamusi hu na matombo hanefho ane a ya lingana na kha vhathu vhoṱhe. Ha vha ho ho ho gwiwa na zwidindi zwa u panga haneyo matombo.

Ee ndono vhuya nda ḓi wana ndi khou tamba khadi ndi tshe ṅwana, a thi ngo vhuya nda vha na tshenzhemo. Ndo vha ndi tshi funa nga maanḓa u tamba khadi na vhaṅwe ngauri zwo vha zwi tshi takadza ende zwo vha zwi tshi ḓifhesa nga mannḓesa.

Mitambo ine nda i ḓivha ndi mitambo yo no tonga mutongwa na yeneyi ya dzikhadi na mitambo yo no nga dzi ndode na mitambo ine yavha u tambiwa nga uḽu, hu tshi khou tambiwa nga uḽu. Ndi ene mitambo ine nda i ḓivha yone.

Zwine nda ḓivha nga zwa muravharavha ndi zwa uri naho u wela kha zwithu zwa kale kana kha mitambo ya kale ine yo no swika na tshifhinga tsha zwino. Muravharavha u ḓi tambwa naho nga vhathu vhavhili.